Ngingagxila kakhulu ezinkolweni zonyaka ukuze kubonakale ukuba siyayenza inzalo noma cha.

Umqondo we-gap cover kwi-medical aid, ilapho khona kusuke kuzokhokhelwa izindleko ze-medical aid lapho .

Lokhu kuqanjwa kungase kube nomthelela omubi kwizimo zami zezimali ngoba ubuhlakani bokwenziwa, angeke bakwazi ukuqagela inani eliyilona la ngampela le mali engilidingayo ukuze ngikwazi ukufezekisa izidingo zami. Lingaphinde futhi likubone ezinye izidingo zami zingabalulekile.

Bengingathatha umshwalense ngiwubophe enkantolo yezezimali ukuze bezokwazi ukubuyisa ingxenye yemali, le engiyikhokhelile abangakwazanga ukufeza izinqumo ngayo bese ngiyayeka ukukhokhela lowo mshwalense.

Lezi zindaba zingiphathe kabi kakhulu ngoba sekumele ngikhokhe okungaphezulu kwalokhu engikukhokhayo, ngenxa yesimo sami sempilo.

Kungangiphatha kabi lokho bese kungiphoqa ukuba ngithole enye inkampani yomshwalense esasebenza kahle, bese kuthi le esiphelelwa izimali ngicele bangibuyisele imali esengiyikhokhile kuzo lezi nyanga esezidlule.

Ngabe bayenza kanjani inzuzo? Amakhasimende bawathola kanjani? Benza kanjani ukuthi bahlezi benamakhasimende bekwazi ukwenza inzuzo, nanokuthi inqubomgomo yasemakhazeni bayilandela ngempela na?

Ngabe bayenza kanjani inzuzo? Amakhasimende bahlala bewenza kanjani, nangokuthi ngabe bawathola kanjani amakhasimende ngazo zonke izikhathi? Nanokuthi ngabe imithetho zemshwayilense yomngcwabo iyalandelwa na?

Ngicabanga ukuthi ashiya ngaphandle ulwazi olubalulekile oluthile, ngoba isikhathi esiningi ugcina usukhokha kakhulu kunalokhu okumele ukukhokhe.

Kungangenza ngicabange kaningi kangangokuba kusamele ngikhokhele le mali le yeminyaka esele.

Awucabangi kakhulu ngoba usuke wazi futhi unethemba lokuthi noma kungenzakala noma yini umndeni wakho uvikelekile.

Awucabangi kakhulu futhi usuke unethemba lokuthi umndeni wakho uvikelekile noma kungenzeka noma yini.

Kuyasiza ukuze abantu bengazitholi sebezinkingeni zokuhluleka ukukhokhela izimali uma beboleka izimali ezinkulu.

Ukuba amabhange enze inzuzo ngokuboleka abantu imali agcine futhi ekwazi ukuqhuba umsebenzi, uma amabhange eboleka abantu imali, uma abantu sebeyikhokha isinenzalo ngaphezulu, bayakwazi ukuthi benze iphlofithi.

Izinselela engingabhekana nazo ezokuthi abantu bengabi nayo imali yokuthi sikwazi ukwenza umngcwabo .

Ngingasebenzisa i-instant money okuyimali ezongena ngokuphuthuma futhi bezokwazi ukuyikhipha ezitolo eziseduze nabo.

Ngingasebenzisa umakhalekhukhwini ukubathumela imali ugoba, imali ethunyelwe ngomakhalekhukhwini iyashesha ukufika.

Kuze ngenze isinqumo sami ngingabheka ukuba iziphi izinto engizozithola kuwona zombili lezi zinkampani, bese ngiqhathanisa amaphrimiyamu, bese ngikhetha enamaphrimiyamu engizokwazi ukuthi ngiwakhokhele.

Engakwazi ukuthi aziphilise ngayo le mali ye-overdraft, aphinde futhi athenge izinto ezimshodelayo.